Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di dira gore ba tlhoka tiro, ba palelwe ke go batla tiro ka inthanete. E dira gore ba seke ba tsena mo dithutong tsa online, e oketsa ditshenyegelo, mme seno se baya ba tlhoka tiro ko morago mo mmarakeng wa tiro.

Nna ke dirisa data e e bitswang prepaid mobile data, mme yone ke e reka ka fifty ranta. E tsaya sebaka se se ka nang ka fourteen days, e dira ka di-gig tse di kgaogantsweng go ya motshegare le bosigo. E botoka mo go tse dingwe ka tlhwatlhwa, ka gonne e tsaya matsatsi a le mantsi go na le tse dingwe.

Ke rekile di-gig tse ten, mme di kgaogantswe ka mogare go ya ka bosigo le motshegare, mme ke e dirisitse lobaka. E ka nna malatsi a le fourteen. Fa ke reka data, ke sheba gore ke bokae, ebile ke di-gig tse kae. Di-gig tseo di a go tsaya matsatsi a makae.

Ke data ya three hundred ranta, e e leng gore ke hundred gig motshegare, hundred gig bosigo. Ke ka kgona go e dirisa kgwedi yotlhe, e be e ntumedisa. Nka rata gore e tsene di-one tsa kgwedi e nngwe le e nngwe.

Thekenoloji ya Five G e tla oketsa lebelo le botsogo jwa tshedimosetso ya mogala, e fetola tsela e re dirisang internet-e le di-App-pe ka teng. Madirelo a tla tswelwa mosola thata mo go batho ba ba stream-ang, game-mang le tse dingwe. Ditšhono tse dišwa e tla nna telemedicine, di-smart city, e-commerce le thuto ya mafaratlhatlha, kana yone online education-e.

Tsala o tla tsenya dinomoro tse a di bonang ko pampiring, tse di felelang ka hash-e. Go tlogeng moo, a tobetsa USSD, go tswa ka gore o berekisa network-e efe, mme o tla khetha data ya weekly kgotsa monthly. Fa a fetsa, o tla amogela molaetsa mo mogaleng wa gagwe gore o tsentse data. Mme go tloga moo, o tla bula mobile data go amogela melaetsa go tswa WhatsApp, kana Facebook, or-e Twitter.

Nka utlwa botlhoko fa data ya ka e ka fela pele ga nako, mme nka netefatsa gore e bolokega jaana. Ke ka dula ke tima mobile data mo mogaleng wa ka wa letheka, fa e le gore ga ke berekise mafaratlhatlha.

Ke reka mowa fa ke ya kwa lebenkeleng, ke be ke berekisa mokgwa wa USSD go reka data, mme mokgwa wa go reka mowa pele o mpolokelo madi, ka gonne data fa o e reka e le nosi e bitsa madi a a kwa godimo kwa lebenkeleng. Mme fa o reka mowa pele, o kgona go tsena mo di-data tse dintsi mo mogaleng wa gago wa letheka tse o di batlang.